Kuke kube khona imncintiswano la umlaleli ezoqhudelana nabaculi, ukuze kubonakale ukuthi bakulandeli babazi kangakanani labantu ababalandelayo bomculo. Loko kuba into emnandi, okukhombisa ukuthi abantu bawuthakasela umculo kamasikandi, noma we-RNB, noma wokholo. Lokho kuyak'gqugquzela naye umculi ukuba enze kangcono, nendlela athole namasu okuheha abalandeli bakhe ukuze isasasa azoba nalo uma efika endaweni libe ngaphezu kwaleli olicabangayo. Lokhu kukhanda ubudlelwane obuhle phakathi komculi nomlandeli, ukuthi ngelinye ilanga uyofakaza, noma kuthiwa usedlulile emhlabeni, ngaye, ukuthi ngiyamazi lo mculi lo, wayesibusisa kanjani.

Inzuzo engenzeka uma kungakhona umbukiso okhona, ukuba abantu baseNingizimu yibona abangahlomula kakhulu. Abantu bangaphandle yibona abangeza ukuzobuka lo mbukiso, lokho kwenza i-South Africa ibe nemali ephaketheni. Izinto futhi ezingenzeka ukuthi zingaba ingozi, ukuba kulowo mbukiso kube khona abantu abazobamba inkunzi, abanye bazovela bezigebengu. Lokho-ke kungenza ukuthi abantu bangathandisisi ukuza e-Afrika ngesimo sobugebengu, kuphinde futhi kulahleke le zinto lezi okuyizona abaze ngazo.

UNomalungelo ngingamuchomela nje ngekhamera. Ikhamera iyona ibalulekile, ikakhulukazi thina bantu besifazane ngoba siyathanda ukuthwebula izithombe sibebahle. Ngimuchazisele kabanzi ngokusebenza kuka-Google, ukuthi yebo, uyashesha, futhi uzomsiza ekutheni akwazi ukusesha izinto ayifunayo, njengomsebenzi wesikole, kanye nje noma ubefuna ukubheka amathuba omsebenzi. Ngiphinde ngimuchazisele ngesipika okuyisona ekwazi ifoni uku-connect-a .

Zihluke ngokuthi, kukhona izinhlelo lezi ezibizwa ngokuthi i-SMS, lapho ukwazi ukusendela khona umuntu yonke into ofuna ukuyisho. Lokhu futhi kukhosta imali encane. Kube khona la ukhuluma khona nge-Messenger lapho iy'ndlela zenu. Kukhona nento okuthiwa WhatsApp, la usebenzisa khona amadatha ukufaka, ukuze uzokwazi ukuxhuma nomuntu. Nalapho futhi iy'ndleko zakhona ayithandi ukubiza kakhulu. Kube khona uhlelo la nizokhuluma khona ngocingo, cellphone calls lawo, la ufaka i-airtime mase ufonela . Zonke lezinhlelo zinezinhlelo, zenezindleko zazo ezingafani.

Sikubiza ngokungahloniphi ukuthi umuntu uthi uhleki naye kwi-date, noma ikephi nje, nikhuluma, yena bese ebheka ifoni yakhe, elokhu eqhathanisa ama-notifications. Loko nje ukungahloniphi umuntu uhamba naye, ukungahloniphi nendawo enihleli kuyona. Izinto futhi zokuxhumana engingathanda ukuthi kuxoxa ngazo ezimbi, ilezindaba zama-scams eziba khona ey'nkundleni zokuxhumana, nezindaba lezi ezishaqishayo okuthiwa abantu banqume abantu. Lezo izindaba ezimbi, lezo engingathanda sixoxe ngazo.

Lokhu kungaba nomthelela omubi kakhulu, ikakhulukazi embonini yokumaketha. Ngoba phela siyazi ukuthi, siyazi sonke ukuthi, indlela elula neshashayo yokuthola abantu ukuze bazi futhi nangomkhiqizo wakho okumakethe. Uma-ke futhi lendawo seyiphenduke indawo embi, kuba umthelelo omubi ngoba abantu abaningi bagcine sebengasayishayi indiva nakho konke lokho ozokumaketha. Futhi izinyathelo abangayithatha, ukuba bakwazi ukubika kwezomthetho ukuze bavikeleke kuzo zonke izinto ezishiwoyo lezi. Baphinde futhi nabo bavikele i-brand yabo.